Isaluleko engamnika naso nokuthi angene kwi-inthanethi. Phela esikhathini samanje awu, izinto sezilula kakhulu sukwazi ukuthi ukungena kwi-inthanethi uthole yonke i-information ongayifuna uma wukuthi hlampe kungenzeka ukuthi awumthembi ungamutshela ukuthi afike angene kwi-inthanethi angene kumawebhusayithi athole iy'namba afonele iy'namba akwazi ukuthi athole usizo, athole ukuthi ilo ey'hlukahlukene zibiza kanjani and angatholani ngaleyo mali azobe eyikhiphile.

Okay, angiboni ukuthi ngingakuthokozela loku ngoba, uma uthatha ukubheka vele zikhona izinzuzo zokuthi ngoba nakhu ngizobe kweyenkampani, izindleko zizobe ziphansi and futhi ngangilokhu ngiba nenkinga yokuthi kunalokho ngibhalise mina, ngizobhaliselwa, yabona? Loko kungangisiza kakhulu. Uma kuwukuthi ubungozi kube khona la ukuthi angikwazi ukuthi ngiy'khethele mina inkampani engifuna ukuhamba nayo, so sengikhetheliwe already loko kungayinkinga kakhulu cause mhlawumpe kungenzeka ukuthi angiyithandisisi kahle, yabona? Angina-option and futhi inkinga ukuthi nayo incike emsebenzini, uma kuthiwa sengiyahamba emsebenzini nayo ikhava leyo shuthi kuchaza ukuthi siyaphila.

Ukungasebenzi akukhokudla so angiboni ukuthi ukufaka isicelo kungaze kungangenza ngizizwe ngijabulile neze ngoba manje phela loko kuchaza ukuthi angisasebenzi ngempela, yabona? Sekumele ngidiphendele kule mali le yaka-UIF. Kodwa-ke into engingayenza yokuqala ukuthi ngiye emahhovisi aka-labour ukuze ngizokwazi ukufaka isicelo kahle. Kepha-ke kuzomele ngenze sure ukuthi amadokhumenti sonke wami noma amaphepha lawa adingakalayo nginawo, okumele ngenze sure ukuthi umqashi wami lo engisuka kuyena uyanginika amaphepha engiwadingayo ukuthi ngiyophosa isicelo lesi sale mali. So, kodwa i-first step engingayenza nje engokuthi ngiye kwihhovisi lakwa-Department of Labour ukuze ngikwazi ukuthi ngithole usizo khona.

Ngiyacabanga ukuthi izinsiza zokubolekwa kwemali yomuntu akunayo inkinga ngaleyo ndlela ngoba ekupheleni kosuku uma usuyidinga imali yakho, uyayithola, kepha uma kuwukuthi uwena muntu obolekayo, angiboni ukuthi kuyindlela e-right leyo yokuthi uthole imali ngoba ekgcineni kumele ukhokhe i-interest uma usukhokha le mali uyibolekile. Kepha le nto eyenziwa amabhenki ukuthi abolekisa ngemali yabantu, angiboni ukuthi kuyinkinga okwamanje ngoba akukaze kube nenkinga yokuthi umuntu uma esefuna imali yakhe engabe esayithola.

Kubaluleke kakhulu ukuthi uqonde yonke into oyisayinayo before uyisayine, uqonde u-understand-e ukuthi kukhulunywa ngani and loko wena kungakulimaza kanjani ekugcineni. Ngoba uthola ukuthi esikhathini samanje abantu bafike bathathe ama-medical aid basayine banganaki kahle noma banganakisisi into abayisayinayo ukuthi ithina, mase ekugcineni sebezama ukuthi bayo-claim-a masekuthiwa no ngeke ukwazi uku-claim-a ngenxa ya-one, two, three, and four, lowo-one, two, three, and four ukhona kwi-contract yakho le owayisayina kodwa uthole ukuthi wena awuyibonanga and awuyibhekanga. So, kubalulekile ukuthi before usayine yonke into ubheke kahle, ubhekisise kahle yonke into ukuthi ithini and u-understand-e ukuthi ithini.

Sanibona, ninjani? Ayi, siyaphila. Ukhuluma noSibonelo la, bengithi angifone ngizwe hlampe ukuthi ngingenzenjani uma kuwukuthi ngifune ukufaka isicelo sokuthi ngikwazi ukuthola i-UIF yami. Kahle kahle ngibe nesimo sokuthi ngidilizwe emsebenzini, manje angazi ukuthi kumele ngenzenjani imaphi amaphepha noma amadokhumenti engiwadingayo. So bengicela nje ukuthi ningisize lapho noma ungsize lapho uma kuwukuthi kungenzeka.

Ukukhetha komshwalense wemoto kubonakali njengokuphathwa noma ukukhetha between ukuphepha nezindleko. Uyabona? Ngifuna ukuthula engqondweni. So, into ekuzomele ngiyenze ukuthi kuzomele ngibheke izinketho zokumboza izindleko eziphezulu, ama-discounts noma ukwehliswa, ukusebenza kahle kwenqubo yokufaka iy'celo kanye nezibuyekezo zamakhasimende ukuthi athini amakhasimende ngalowo mshwalense loyo. So makuthiwa ngiyabheka ngingabheka izinto ezazile kanjalo, before ngikhetha umshwalense okuyiwona wona engizohamba nawo.

Yebo, ngisengazithola ngisesimeni sokuthi kumele ngithumele imali kwilunga lomndeni, ngangingekho eduze kwalo, ngangisendaweni ekude kakhulu nabo. So, indlela engazizwa ngayo the time ngenza into ethi ayibe kanjalo and yenzeka futhi kalula. Ngazizwa nginokuthokoza ngaphakathi nokuthula enhlizweni ngoba phela kwenza izinto zabalula for mina ukuthi ngikwazi ukuthi ngithumele imali without ukuthi mina ngiyihambise physically kuyena noma ngiyise physical kwi-ATM, koda nje ngisebenzisa ilo, umakhalekhukhwini wami ukuthi ngithumele imali.